Abantu bahlale bathi uvuna okutshalile, kodwa mina iyitshalo zami zihlale zineyinkinga. Ngomunye unyaka, umhlabathi awulungile, ngomunye unyaka, akunamanzi anele, ngomunye unyaka, kuba iyilwane ezidla iyitshalo zami. Ngenzani kodwa kanti mina engaka?

Ukushintsha kwesimo sezulu kubeka ingcindezi emiphakathini, kakhulukazi kulena okulinywa kuyona. Uma kunezimvula eziningi, noma kushisa kakhulu, noma kungenamanzi, noma kungenalanga, izitshalo ziyafa, kukanjalo noma kufika kuzinambuzane. Uma zibulawa noma zifa, ngeke sibe nomhlabathi ovundile, odingakalayo uma kutshalwa.

Izintuthwane zingasekelelwa ngokuthi senze lokhu okulandelayo ukuze zikhuthaze ukuvuthwa kwempova. Singathuthukisa inhlabathi, ukutshala izimbali ezihlukahlukene, ezivula ngesikhathi esihlukene, ukuhlola izitshalo zakho, kanye nokudala indawo yamanzi.

Emasimini, abalimi bangagcina amanzi emvula ngezindlela ezahlukene. Lezi zindlela zihlanganisa ukwakha amadamu amancane, ukusebenzisa amathangi amanzi, nokusebenzisa izindawo zokugcina amanzi ezakhiwe ngaphansi komhlabathi. Ukugcina amanzi emvula kungasiza ukonga amanzi, ikakhulukazi ezindaweni ezomile, futhi kungase kusetshenziswe ukunisela izitshalo nokuthulula izilwane.

Uma ufuna ukulima umoba, kwamele uqale ngokulungisa inhlabathi ngokuyilima kahle, bese uyakha imisele, farrows, lapho uzotshala khona izingcezu zothango lukashukela ezibizwa ngokuthi, sets. Lezi zingcezu zitshalwa zithinteka phansi, zixhunyaniswe ndawonye, futhi zimbozwe ngenhlabathi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izingcezu zithola ukukhanya kwelanga okwanele, zivikelwe ezitshalweni eziqhudelana nazo, futhi zithola amanzi anele.

Ezindaweni lapho kulinywa khona, abalimi babhekana nezinselelo eziningi ezihlobene nenhlabathi. Ezinye zezinkinga zihlanganisa, ukungabi khona kwezakhi zomzimba ezidingekayo emhlabathini, ukungalingani kwamanzi, ukungcola kwenhlabathi kanye nokungcola ngenxa yezifo nezitshalo. Ngokwesikhathi esifushane, abalimi bangakwazi ukukhulisa isivuno ngokusebenzisa umanyalo olungile, ukunisela kahle, nokulawula izinambuzane nezifo. Ngokwesikhathi eside, kudingeka ukuthi kulinywe ngendlela ehambisana nemvelo, okusho ukuthi ukusebenzisa indlela zokulima ezihlanganisa ukutshala izitshalo ezihlukahlukene, ukusebenzisa inhlabathi enhle.

I-biodegradable packaging idlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni inhlabathi, ukwanelisa amakhasimende, kanye nasezindaweni zomsebenzi. Ekuthuthukiseni inhlabathi, isiza ukuthi kungabibikho imfucuza eningi emagcekeni, futhi iyathuthukisa inhlabathi ngoba iyabola, ibe yizinto zemvelo. Ngokuqondene nokwanelisa amakhasimende, abantu abaningi bayayithanda imikhiqizo eqinisekisa ukuthi ayilimazi imvelo, futhi lokho kwenza bathokoze. Ngokwendaba yomsebenzi, ukusetshenziswa kwepulasitiki kuyancipha okusiza ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi.

Ukushoda kokubamba iqhaza kwezolimo, kungabangelwa izici eziningi. Ezinye izici eziyinhloko zihlanganisa, ukuntula kwezindawo zokukhiqiza, ukungabibikho kwemakethe, ukuntula kokwasekwa nguhulumeni kanye nokuqeqeshwa okunganele. Ngaphezu kwalokho, izimo zezulu ezingalindelekile, kanye nokuntuleka kwentshisekelo kulimaza umkhakha wezolimo.

Emasimini, kusetshenziswa izinto zokuzivikela ezahlukene ngoba izimo zengozi ziyahluka. Ezolimo zingase zidinge izikhali zokuzivikela, izinhlanzi nezinto zokuvikela amehlo ngenxa yokusetshenziswa kwemikhiqizo yamakhemikhali nezinto ezibukhali. Kuyilapho abasebenzi bezokwakha insimu, bedinga izinto zokuvikela izinyawo, izandla nezinqamo, kanye nemibhobho yokuphefumula ngenxa yokusebenza ngezinto ezisindayo.

Mina, ngingayikhokha ngoba uma ngingenzi njalo, kusho ukuthi kumele ngihambe ibanga elikude, ukuze ngithole le mina engiyifunayo. Kuvele kufane, ngoba ngizosebenzisa imali eningi ngabe ngithenge, mhlawumbe ezimbili noma ezintathu la eduze.

Umphakathi wangakithi usebenzisa i-hydroponics, ihlobene nendlela yendabuko yezolimo ngokugxila ekunakekeleni izitshalo kodwa ngendlela entsha. I-hydroponics, okuyindlela yokulima ngaphandle komhlabathi, isebenzisa izakhi zomoya, nezakhi zomzimba ezitholakala emanzini ukuze izitshalo zikhule. Lokhu kuhlobana nendlela yendabuko yokulima, ngoba zombili zidinga ukunakekelwa okukhulu kwezitshalo ngasinye, ngokunisela, ukondla nokuvikela ezitheni. Ukuhlanganisa lezi zindlela kungakhulisa ukukhiqiza, kulondoloze izinsiza zemvelo, futhi kwandise ukumelana nezimo ezimbi zezulu.